Ukwandisa amathuba okuthola abalulekile amaningi, kwenza kwenza okuqukethwe kube nokuthokozisa kube nokuthokozelisa kubelula ukudayisa noma ukukhulisa umphakathi. Kubonisa ukuthi uyayiqonda imikhethe yesikhathi samanje. Ubungozi. Ukungalahlekelwa ubuqiniso noma umoya wabo wokuhlobo lwakho, ukungazizwa sengathi uyazidelela noma usenza into ongayithandi, ukunamathela, kusitayela sengampela, ukunamathela kusitayela sangempela kwakha umphakathi oqotho, othandeka, othandeka, othandekayo mina ngenxa yokuthi ungaqonda ngowokuqala.

Umdlalo engangithanda ukudlala, ikhasino, inani, inani labadlali imvamisa ukudlalwa abantu ababili kuya kwabane. Amakhadi asetshenziswa ukusetshenziswa iphakethe elilodwa lamakhadi eline-fifty-two. Inhloso yomdlalo ukuqoqa amakhadi amaningi ngokunethezeka esandleni sakho, ikakhulukazi yamakhadi athile anamanani aphezulu, njenge-ten yama-diamond, two spade, u-one, i-ace. Ukudlala umphathi wokuqala usabalalisa amakhadi awu-four etafuleni bese enika umdlali amakhadi awu-four, ngokomdlalo ukuthi ukwazi ukubamba noma ukwazi ukubamba inani lamakhaladi.

Uma kungekho umuntu oqaphelayo angawa phansi kwamanzi noma engakwazi ukumcela umoya kahle. Lokhu kungaholela ekutheni umfundi ahudelele noma athole ingozi enkulu efana nokusizwa ngokushesha. Ukuqinisekisa ukuthi amaphoyisa olwandle noma abaqeqeshi bakhona. Kubalulekile ukuba abaqeqeshi oqaphayo ngaso sonke isikhathi, ogadele ukuthi wonke umfundi aphephe, kungaba ukuthi umfundi akakwazanga ukuphefumula ngesikhathi esemanzini. Ngaso sonke isikhathi kudingeka ukuthi kube khona iphoyisa elizogada ukuthi ngabe wonke umuntu obhukudayo uyakwazi yini, unakekelwe ngendlela e-right yini?

Abafundi bengahlolwa ngokufanele ukuze baqonde izindlela zokuvikeleka ezifana nesikhathi semidlalo, ngezindlela zokugcina umzimba uphephile ngesikhathi sokugijima noma kubhaka. Isikole singabeka ochwepheshe, izisebenzi ezinesikhungo zokwelapha, lapho imidlalo yenzeka, yenzeka, ukuze baphathe noma isiphi izimo eziphuthumayo.

Ukuzivocavoca kungasiza kakhulu ingqondo lapho ukuzivocavoca umzimba kugqilaza ama-endorphins okuvame ukubizwa ngokuthi ama-hormone ejabulile, ama-hormones ajabulisayo okwenza, okwenza uzizwe kahle. Lokhu kusiza ekunciphiseni ukukhathazeka, ukuthuthukisa isimo sengqondo nokunciphisa amathuba okuhlushwa izinkinga zengqondo ezifana nokucindezeleka noma ukukhathazeka. Ukwenza umkhuba wokuzivocavoca njalo kubuye kuthuthukise ukucabanga, ukugxila, nokugcina ingqondo esakhona, ukuze kuze ekuthuthukiseni ukusebenzisa kwengqondo, ikakhulukazi uma uhamba unohambo noma uphosa izitho ezihlukahlukene.

Yebo, imidlalo esesikoleni ivamile ukuba neqhaza elikhulu elibanjwa kumphakathi endaweni yakini yangasekhaya. Kwakukhona isikhathi lapho imidlalo yesikole njengemidlalo yephuzu, ibhola lezinyawo nezinye, nezinye izinhlanganiso abantu abaningi, kungakhathalazeki ukuthi babe ngabantu abasha noma abadala. Kwabe kuyithuba elihle lokubona izikole zithokozisa nokuhlangana kwabantu abavela emiphakathini ehlukahlukene. Bahlale bejabule, bejabule bendawonye ngenxa yokuhlanganiswa imidlalo. Okungesikhathi esizayo lapho abantu babejulise ekwakheni ubuhlobo obuqinile futhi bokuhloniphana nomunye umuntu.